Kuba bendineminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala, ukuphuma kwesikolo mhlawumbi, ndandingalinganisa ixesha phakathi kwemisebenzi embalwa eyahlukeneyo kuxhomekeke kwizinto ezindinika umdla kunye neshedyuli, umzekelo umsebenzi wasekhaya okanye isifundo. Ukuphuma kwesikolo ndidlangokuqala ngomsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya okanye ndiqhubeke nokwenza nasiphi na isifundo, ngakumbi ukuba kuza iimviwo okanye iiprojekthi. Kubalulekile ukuqhubeka nomsebenzi wesikolo. Ukuchitha ixesha nabahlobo. Emva kokugqiba umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, ndandiye ndidibane nabahlobo enoba ndibonana ubuso ngobuso okanye kwi-intanethi. Singaphuma siye kuzipholela ngokukhawuleza okanye sidlale imidlalo kunye.

Ndicinga ukuba ndingawonwabela ukuchitha ixesha nosapho kwaye nabahlobo, kodwa ngezizathu ezahlukeneyo. Iintsapho inika imvakalelo yokubandakanyeka isithethe kunye nenkxaso yemvakalelo. Ixesha kunye nabo lisenokuquka izihlo ezahlukahlukeneyo, ukubalisa amabali okanye ukuba kunye nje kwindawo etofotofo. Abahlobo kwelinye icala banikezela nge-adventure, iimbono ezintsha kunye namathuba wokuhlola izinto zokonwabisa okanye umdla. Zizisa uhlobo olwahlukileyo lovuyo olusekelwe kumava ewabelana ngawo, ukukhula kobuqu nokuqonda.

Ukuba bendineminyaka eyi-seventeen ubudala kwibanga leshumi elinanye, ndingatsho ukuba zombini, ukuchitha ixesha nabahlobo kunye nokuxhila kwizifundo zam kubalulekile. Kodwa izifundo kufuneka zibekwe phambili ngoba imfundo ibumba ikamva lam kweli nqanaba lobomi. Imfundo yam idlala indima ebalulekileyo ekumiseleni umsebenzi wam kunye namathuba. Ulwazi nobuchule endibufumanayo ngoku buya kundinceda ndingene eyunivesithi esemgangathweni okanye ndifumane umsebenzi ondilisekileyo. Ukuba ndingazihoyi izifundo zam ndingasokola kamva ebomini.

Njengenkokheli yoluntu ndingacebisa le misebenzi ilandelayo yolonwabo yamadoda amadala ukubanceda bahlale besempilweni ngokwasengqondweni. Imidlalo yebhodi kunye nee-puzzles, itshesi, itsheki kunye neScrabble ziphucula ukucinga okucwangcisiweyo kunye nenkumbulo. Ii-puzzle ze-jigsaw kunye neSudoku zinceda ngokusebenza kwengqondo kunye nezakhono zokusombulula iingxaki. Imisebenzi yegadi kunye nokulima. Ukuzibandakanya kwigadi ekhanyayo okanye ukutyalwa kwemithi kunika ukuphumla kunye nomoya wokufezekisa. Ibadibanisa nendalo, inciphisa unxinzelelo kwaye igcina ingqondo zabo zisebenza.

Azikho ninzi iindawo zokuzonwabisa kule ndawo ndihlala kuyo, kodwa ke siye siphume nabahlobo siye kwii-malls ezikufutshane ngeenjongo zobukela ii-new-release movies ezisanda kuphuma esinema. Sithi masiphume apho leyith, sihambe siye kwindawo ezifana nee-clubs siyozonwabisa khona sibuye ngengomso sekusisa.

Ukuba bendinokulumkisa abanye malunga nokukhotyokiswa komdlalo wevidiyo, bendiya kugxininisa ukuwumodareyitha kunye nokuzazi mna kunokuba ndidemonayize ngokupheleleyo imidlalo yeevidiyo. Yona imidlalo lena inokuba mnandi kwaye ibe luncedo ngandlela ithile kodwa ukudlala ngokugqithisileyo kunokukhokelela kwiziphumo ezibi, ezinjengokungalali, ukungaqhubi kakuhle kwezemfundo okanye ukusebenza kakuhle, kunye nokuzihlukanisa nabantu.

Njengenkokheli yoluntu ecebisa abafazi abadala ukuba bahlale besempilweni yengqondo, ndingacebisa umxube wezinto zokuzonwabisa ezivuselela ingqondo ukukhuthaza intsebenziswano yoluntu kunye nokukhuthaza umsebenzi womzimba. Nantsi eminye imisebenzi efanelekileyo, iklasi yokuzilolonga zeqela, iyoga, ithayitshi okanye ii-walking groups. Le misebenzi inceda ukuphucula impilo yomzimba, ukulinganisela kunye nokuguquguquka, ukunciphisa umngcipheko wokuwa, ukushukuma okuthambileyo. Iyoga kunye netayitshi ukuphucula ukuxila, ukunciphisa unxinzelelo kunye nokuphucula ukuphumla. Ukuhamba kwindalo okanye njengeqela kukhuthaza umanyano lwentlalo kunye nokuphila kakuhle kwengqondo.